Lebaka baka e ka ba hore ba ithatela takeaways haholo, ho fapana le hore ba je dijo tsa setso, ba kgetha hore ba je di takeaways. Dijo tsa setso re hotse ka tsona ho tloha bonyaneng re ntse re di ja, jwale ha nako e ntse e tsamaya, re thola monyetla wa hore re ithekele dijo ka tjhelete ya rona, re reka tseo e leng hore ha ra hola ka tsona re qala re reka tsona bo di-takeaway. Re qala re utlwa hore di monate, ebile di ya kgona ho jeha ka pele ha se ntho tseo tla di emelang nako e telele.

Dijo tse ke di thabelang ho di ja, ha ne ntse ke le monyane le hona jwale ke tla qala ka papa ya lebese. Papa ya lebese, ke ya e rata ke batle ho bua maka ke ntho e ke e thabelang ka pelo ya ka kaofela, eka ba lebese le fresh e ka ba lebese la amasi, kea le rata ka pelo ya ka kaofela. Ke ithatela le sepinatjhe, sepinatjhe kea se ja, empa wa tseba le wena ha o hodisitswe ke nkgono, o tlo batla tseo pheuweng ke nkgono, ha motho e mong a se phehile taste ha e tlo tshwana. Ke ithatela le khabetjhe ha e pheuwe ke nkgono hobane ke bona ba tsebang ho di pheha hantle ka nepo.

Seboko sa lebitso la rona, ke Makhendane. Makhendane e tswa ha bo ntate wa ka, e tswa ha bo ntate wa ka. Ba nka lebitso leo ha bo ntate wa ntate wa hae, ko Eastern Cape kwa maXhoseng kwa. Makhendane ba amana le Magatsheni, ba amana le Magatsheni. Ke moo seboko sa rona se tswang teng.

Ke dumellana le taba eo, hobane kgale kgale kwa, batho ba ne ba etsa mmino ka lerato le ka pelo le moya. E ne e le tsela ya hore motho a ipolele hore ke mang, o tswa kae, o emetse bomang. Ne le tsela ya hore re kgone ho tseba hore wena o bang ona ke mang, e ne le tsela e bonolo hampe hobane ne kgona le ho kopanya batho, bao baneng ba sa tsebane. Ne e etsa dintho di be bobebe di be bonolo hore re kgone ho tseba hore o tswa kae o mang, wa ha mang.

Ho bua nnete fela, e ka atleha empa kgwebo e jwalo e batla hore o e bule moo o tsebang hore o tlo thola tshehetso ya batho ba ratang dijo tsa setso. O se ke wa e bula moo batho ba teng ba ratang di-takeaway, empa wa e bula moo o tsebang hore mona batho ba ithatela dijo tsa setso, kapa wa ya o lo rekisa difemeng. Ho tla ba beterenyana, hobane difemeng ha ona le dishopo, ha ona batho ba bangata ba rekisang, empa yona e tla atleha moo bathong ba nang le kgahleho ya dijo tsa setso.

Ho bohlokwa haholo hobane, seboko sa hao ke sona se o bolelang hore, o ngwana a mang, o tswa kae, o wa ha mang. Seboko ke sona se etsang hore o connect-e le badimo ba heno. Se bohlokwa haholo seboko maphelong a rona, re le Basotho le tjhaba sa rantsho. Hobane wa kgona ho ipolela ka seboko sa hao hore wena o wa ha mang o tswa kae, ho ba bonolo hore le tsebane ka diboko feela.